Ee nka rata go leka merogo e e farologaneng e melemo.

A go jala mefuta e farologaneng ya maungo ke tshedimosetso e e ntseng sentle ka gonne diapole tseo le dipanana o tlo ditlhoka di dira gore mmele o siame.

Ee merogo jaaka tamati e jalwa kwa tshimong mo fatshe and-e rojwa joang e siametseng mmele.

Rooibos-o e jalwa mo fatshe mme ya fa e fela mo, o ka nna wa e tshela ka mo koping wa dira tee ka yone.

Go ja rooibos-o go siame ebile e tokafatsa mmele wa gago.

Balemi ba rooibos ba lebagana le phetogo ya tlelaemete le go itemogela ba ka rarabolola ka go somarela metsi, go lema mefuta e tshwarelang mo komelelong le go batla mebaraka e e oketsegileng.

Ba lebagana le go short-a ga metsi, ee go short-a ga metsi.

Ditsela tse di tse maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng di ka akaretsa go dira jeme tse di farologaneng, matute a maungo a a tshekileng a a a kopantshitsweng le mefuta e mengwe, le maungo a a omisitsweng ke mefuta e farologaneng go itshetlela nako e telele.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole, dinamune, dipanana tseo di siametse mmele.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke sepinatšhe ka ntlha ya gore di siametse mmele fa o ja sepinatšhe mmele wa gago o falola botoka.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo go fepeng batho, go fepa leruo le go tlhabolola .

Ke ke sejalo se se jalwang go lema diterebe tse di go dira bojalwa jwa ke ke sejalo se se jalwang.

Peo kgotsa mmu yo o nonneng, metsi, letsatsi le didiriswa tse tsa go lema

Go lemiwa ga rooibos go thusa go nna le mefuta e farologaneng ya le go sireletsa tikologo ka go dirisa mekgwa e somarelang lefatshe le go tshegetsa ditshedi tse di ikaegileng ka ka dimela tsa naga, ka go lema rooibos-o ka tsela e e nepagetseng balemi ba ka fokotsa kgatelelo mo tikologong ya naga le go rotloetsa mefuta e farologaneng ya ditshedi.

Dithoro tse di botlhokwa thata ke korong, reise, mmidi, outsu, le barele ka gonne di re fa maatla, dikotla le fibre.

Ke mekgwa ya go jalwa mofuta wa mmu o o siameng le seemo sa loapi.

Rooibos ke sejalo se se se se ikgethang ka dinonofo tse di dirileng le melemo e e se dirang gore se be mosola mo thekisong, se humanehile ka anti-oxidant ga se na caffeine ebile se na le tatso e monate tse di etsang bareki ba ngata. Sejalo sena se ka dirisiwa mo tshilong tse di farologaneng go tloga ke tee ya go itshukanya.

Ke dirisiwa jaaka seledi mo go tsa dijo jaaka setswakwa se se lwantshang botsofe mo ditlholong tsa go ntlafatsa le jaaka mmala wa go mo madirelong a mangwe.

Batho ba bantsi ba lemoga botlhokwa jwa go ja merogo e mentsi gore ba nne le botsogo jo bo siameng, go na le ditsela di le dintsi tse di ntšhwa tse balemi ba ka di dirisang merogo ka tsone go dira dilo tse di naleng boleng jo bo oketsegileng. Dingwe tsa ditsela tseno di akaretsa go dira matute a merogo dijo tse di le dijo tse di omisitsweng. Balemi ba ka dirisa merogo e e sa rekisegeng mo marekisetsong go dira dilo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng se se ka thusa ka go fokotsa ya dijo le go oketsa dipoelo tsa balemi.

Ke ne ke tla reka sepinatšhe le di-carrots ka gonne di siametse mmele ebile di na le karolo e ntle mo mmeleng ya rona.

Tekenoloji e thusa balemi go lema dijalo tse dingata ka nako e nnye e boetse e thusa go boloka dijalo le bolokehile go tswa le .

Maemo a bosa a farologaneng le mafelo a a farologaneng a mefuta ya maungo a a ka jalwang mo polaseng ka go temperature, pula le letsatsi, pula le letsatsi tse di dirang gore go nne le mefuta e e rileng ya maungo e o golang sentle mo mafelong a a rileng.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho ka go mo fa di-vitamin-i, di-mineral-e di-fibre le di anti-oxidant tse di thusang go lwantsha malwetsi, go tokafatsa thulaganyo ya tshilo ya dijo, le go nonontsha mmele, a ka tsenngwa mo dijong tse di na leng le dikotla go ka go jewa jaaka dijo tsa motshegare go tsenngwa le mo di salad-eng, mo di smoothie-ng mo di yoghurt-eng le mo dijong tse di apeilweng jaaka di-pie le dikuku.